Kuhlwengisa indlu. Ngiwuthanda ngombana ngithanda ukuhlala lapha kuhlwengekileko khona.

Kulokha nangivulelele umvumo phezulu ngizihlwengisela indlu kamnandi khulu, nangenze njalo.

Ngitlhoga izinto ezizongisiza ukuhlwengisa okufana nemithanyelo, iinrharafu lezo zizokwenza bona ngihlwengise masinyazana.

Ngiyakghona ukuwenza ngingedwa, abanye abantu abatlhogeki. Kungombana nginezandla ezimbili begodu akudingeki abantu abanengi ukuze ngikwazi ukwenza umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako. Ngingawenza nanyana ngingedwa.

Ngithanda ukuwenza lokha nangisele ngingedwa, abanye abantu nabangekho ukuze kungabi khona umuntu ozolokhu angenangena, afeyilise lapha sele ngihlwengise khona.

Amakghono kukwenza izinto egade ngingakwazi ukuzenza, ukufana nokuvasa izambatho ukukhelela amanzi wangendlini, ukuvasa izitja nokupheka.

Iye, ngicabanga kobana uqakathekile ngombana woke umuntu uyawenza umsebenzi lo.

Ngizizwa ngithabe khulu begodu ngikhululekile emoyeni nangenza umsebenzi wokuzilibazisa.

Umsebenzi wami wokuzilibazisa ujwayelekile ngombana akekho umuntu ongawaziko ukuwenza. Banengi khulu abantu ebakwazi ukuwenza.

Iye, ngingathanda kobanyana ngifundise omunye umuntu ukwenza umsebenzi wami wokuzilibazisa. Kungombana kuqakathekile ukuthi umuntu akwazi ukwenza umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako, okukuhlwengisa indlu. Kuqakathekile kobana umuntu ahlale ngendlini ehlwengekileko.

Omunye umsebenzi wokuzilibazisa engingawenza, ukuvasa amanyathelo wami.

Benza imisebenzi ehlukahlukeneko yokuzilibazisa, abanye benza imisebenzi efana neyami engithanda ukuyenza yokuzilibazisa.

Yatjhuguluka kuya ngamalanga kobana ngalelo langa vane kungakahlwengeki kangangani.

Okungithabisa khulu ngomsebenzi wami wokuzilibazisa kukobana zinengi izinto engizifundako ngokuhlwengisa indlu begodu kungenza kobana ngizithande.

Ubudisi engivamise ukuqalana nabo kuguga izinto ezibudisi khulu, anginawo amandla wokuguga izinto ezibudisi.

Iye, ngingathanda ukutjhugulula umsebenzi wami wokuzilibazisa ngiwenze umsebenzi wokungenisa imali. Kungombana abanye abantu abanaso isikhathi sokuhlwengisa izindlu zabo.

Ngifunde kobana ngiyayithanda indawo ehlwengekileko begodu nami ngiyazithanda.

Ngingazizwa ngiphuke khulu emoyeni ngombana kumsebenzi engiwuthandako ukuwenza nonemiphumela emihle.

Kudlala ibholo erarhwako ngombana abantu abanengi bayakuthanda ukudlala ibholo erarhwako, bathi bayazivoqavoqa.

Iye, baqinisile. Lokha nawenza umsebenzi wokuzilibazisa, izinto ezinengi ezikukhuthaza emoyeni awusitholi isikhathi sokuzicabanga

Iinsetjenziswa engingazisebenzisa ukuhlwengisa indlu ngizo engizidingako ezenza bona umsebenzi wokuzilibazisa ubeyipumelelo.

Ukudlala ibholo erarhwako ngombana uzabe azivocavoca ukuze azokukghona ukuba nepilo emzimbeni.

Isiza ngokufundisa abantu ukuqakatheka ngokuvakatjha.

Amarhwebo asakhasako azuza khudlwana ngombana abanye abantu abazazi izinto ezinengi, azikho eenarheni zangekhabo.

Kuba nomthelela omuhle ngombana abantu abanengi bayafunda ukuqakatheka kobana amathuba wemisebenzi abaluleke kangangani.

Wawavula khulu amathuba wemisebenzi ngombana abantu abanengi bakwazi ukwenza amarhwebo wabo, lokha eSewula Afrika nagade kuzele khulu abantu beenarheni zangaphandle.

Engiyikhumbulako ngile egade bathanda ukuyivuma ethi ngikhumbule umama.

Ngiyo yona leyo ethi, vuleka mbobo, ingoma ekhuthaza abantwana lokha mabadlala ibholo.

Awa, awukho umdlalo ekhengezwa ngawo wabantwana ekuthiwa ngewobungani.

Awa, abantwana abakavalelwa ngaphandle kwezemidlalo. Kufanele bajayele amakhulu base bancani.

Ingafakwa eenkolweni nayo leyo yokweqa intambo.

Nayo imithetho yendabuko kufuze bona itlolwe phasi.

Imidlalo yendabuko midlalo eyenziwa ngezandla, imidlalo efana neenketo, ukudlala igqubsi, kanye nokudlala ibholo erarhwako.

Iqakatheke, iqakathekile ngombana ifundisa abantwana ukuthi bakwazi ukudlala.

Yibholo erarhwako, ukudlala intambo eyeqwako, kanye nokudlala iinketo.

Imidlalo yendabuko ibahlanganisa khulu abantu, kungombana abantu nakudlalwa imidlalo yendabuko bayabumbana, babe sitjhaba.

Ilutjha lifunda ukwazi ukudlala ngezandla emidlalweni yendabuko.

Ngombana abafundi bazokwazi ukudlala imidlalo yendabuko.

Imidlalo yendabuko ihluke khulu kunemidlalo yanamhlanjesi, ngombana yona imidlalo yendabuko, midlalo yakade.

Iye, imidlalo yendabuko ingadlalwa emaphaliswaneni, ngombana imnandi khulu.

Imidlalo yendabuko yenza kobana umuntu ahlale a-healthy, angabanjwa magulo ahlukahlukeneko akhona ephasini amalanga la.

Abantu abadala badlala indima ekulu khulu, kungombana bafundisa abantu abatjha izinto egade zenzeka kade.

Umthetho womdlalo wendabuko engiwuthanda khulu kukobana lokha nakudlalwa ibholo erarhwako, ungalimazi omunye umuntu.

Imidlalo yendabuko le ngapha ngenarheni yangekhethu, bayithathela khudlwana khulu begodu bayayithanda.

Iye, ukhona umdlali womdlalo wendabuko engimaziko, osele ayinjinga. Mdlali webholo erarhwako.

Awa, imidlalo leyo ayikafaneli abantu bakade. Nabantu banje bangayidlala, idlalwa ngiwo woke umuntu.

Ngicabanga bonyana kubangelwa kukuthi abantu abasayingeni imidlalo leyo. Bathi batjho midlalo egade idlalwa kade, izinto sele zitjhugulukile kwanjesi.

Lokho kusuke kubangelwa kutlhayelwa kweemali.

Iye, lokho kuyaba nemithelela kobana abantu bayigegede, kungombana bangafuni ukulimala. Ukulimala akusi mnandi.

Mina-ke umdlalo engiyikutani kiwo yigqupsi, kanye nentambo.

Amakhosi ngiwo afanele kobana athuthukise ukudlala imidlalo yendabuko enarheni yangekhethu.

Ofuze abeke imithetho yemidlalo yendabuko, mumuntu loyo ozabe athome umdlalo loyo ngalelo langa.

Ngingathanda kobana wakhiwe enarheni yangekhethu le, ekuyiSewula Afrika.

Benziwa ziindawo abakhulele kizo, abantu phela akusi mhlobo oyi-one.

Awa, imidlalo le ayibaphathisi amahloni, abalitholi ithuba lokobana baziveze.

Iye, ukudlala kwawo bukhudlwa kungaphula umthetho wesiko lelo.

Awa, ayininani. Unobangela kukobana abantu kusuke bazikhethela bona, bazibona bonyana bakhulile.

Iye, umphakathi ungaphuma ngobunengi, ufuna uyokubona kobana imidlalo yendabuko le, midlalo edlalwa bunjani. Ngombana abanye abantu abayazi.

Umbonwami uthi kurerhe khulu lokho, kungombana sele ukuhlonipha isiko lekhenu.

Umsebenzi wokuzilibazisa msebenzi ongakwenza lokha nawungazi kobana wenzeni, uzilibazise.

Umsebenzi wokuzilibazisa engiwuthandako kuhlwengisa ngendlini.

Kade khulu ngawuthoma umsebenzi lo, ngawuthoma ngisakhula. Kungombana ngibona kobana kuqakathekile kobana woke umuntu awazi, nasele akhulakhulile.

Kuqakathekile ukuba nomsebenzi wokuzilibazisa, uzokukghona ukungabi livila. Ukwazi ukwenza eminye imisebenzi.

Ukusiza ngombana kuzabe kukhona into oyenzako ngaleso sikhathi.

Ukuzifundela iincwajana ngiwo umsebenzi omutjha engingathanda ukuwulinga, wokuzilibazisa.

Awa, azange khengibathole abangani ngenca yomsebenzi wokuzilibazisa.